Irhabi yivunulo yabentazana.

Yivunulo yabentazana abayivunula ngoLwesihlanu.

Sirholwani esivunulwa mntazana, asivunula edinini lokha nakasivunula nerhabi.

Yivunulo yaboba.

Mncamo ombathwa bomma abawiseleko.

Isirholwani esincani sesandleni.

Yikumbese

Yikumbese yabentazana.

Yitjadlana yabafazi encazana.

Yivunulo yaboba.

Ziingqoko zabogogo ezenziwe ngewula.

Mncamo othwalwa bomma abawiseleko namasokana abuya engomeni.

Libhayana namkha ingubo yabogogo.

Mncamo wabentazana abangakathombi.

Iqakatheke ngokuthi lokha nawuvunule isiNdebele, uyabonakala bona umhlobo bani womuntu begodi uyazikhakhazisa ngesiNdebele

Litjho bona umhlobo bani womuntu.

Nawumbethe izembatho awuvezi bona umhlobo bani womuntu kodwana lokha nawumbethe ivunulo yesiko, kuyakuveza bona umhlobo bani womuntu.

Umphohlo, umgade kanye neenkomo ngombana udliwa nguwo woke umuntu, akukhethi.

SiNdebele ngombana simaNdebele ekhaya.

Ngiyavumelana nalokha okutjhoko ngombana lokha nawuvuma umvumo wesiNdebele kuyabonakala begodu nalokha nawuvuma umvumo wesiZulu kuyabonakala. Nalokha nawuvuma umvumo womhlobo omunye nakhona kuyabonakala.

Zisifundisa ukuthi sikhulume isiNdebele nangezekolo, sifunde kabanzi ngebhayibheli.

Mnyanya wequde ngombana abantazana bayagida, bambatha kuhle, bayakarisa.

Iye, amasiko ayahlonitjhwa ngombana ezinye izinto azikhulunywa nanyana kukuphi namkha azenzwa nanyana ngubani.

Kwesinye isikhathi kudlala indima ngombana umuntu usuke alandele igama lakhe begodu alihlonipha. Kwesinye isikhathi alidlali indima ngombana abanye basuke bangawalandeli amagamabo.

Indlela ephatha ngayo abantu nokwamukela ngabantu nevunulo nokuthembeka emndenini.

Banomthelela omkhulu begodu ohluke khulu ngombana bona kunengi abakwaziko nebanelwazi lawo, thina esingakakuboni namkha esingakakufundi. Okhunye kwakho, asikarhabi ukwamukela kodwana abantu abadala bahlezi basikhombisa indlela ekungiyo negade benza ngayo izinto kudala.

Ziindatjana ezimayelana nokuziphatha kuhle.

Ngokulandelela nokugcina amagugu walo.

Ivunulo yakhona nokuthi kwesinye isikhathi kufanele ulandelele izinto ongakazimiseli ukuzilandelela namkha ongafuni ukuzilandelela.

Akukho ukuninana ngombana lokha nawufundako ufunda ngokuthaba begodi kuvunyelelwe namkha ngubani ekufanele afunde.

Akukho ukuninana ngombana efundweni kuvunyelwe namkha ngubani bona kosele afunde.

Zilithinta ngokulihlonipha.

Abantu babona amaNdebele ngathi bazikhakhazisa khulu begodu babeka isiko labo phambili kunayo yoke into.

Ukuphalisana ngokugida nokuphalisana ngomvumo nabononketo.

Kudlala indima yokobana sikghona ukubona abantu abanekghono lokuvuma nelokugida, bakwazi ukuthuthukisa lokho emaphilwenabo.

Ngombana boke abantu bayazikhakhazisa ngamasiko wabo begodu akukafaneli bona siqle amanye amasiko phasi ngombana sibona ngathi wethu angcono kunewabanye.

Igama elithi Nhlanhla ngombana ekhaya khabe kunabantazana kwaphela, umma wathi nasele athole umsana, wambiza ngokuthi nguNhlanhla ngombana waletha inhlanhla, begodu bekunguye yedwa umsana. Negama elithi Jabulile, ngombana ukujabula kubalulekile, begodu lokha umuntu nakanegama elithi Jabulile, kutjho khona bona ulethe injabulo emndenini. Negama elithi

Mntwana ophekelela namkha okhamba nomakoti lokha nakangena isimanje, begodu ipelesi babantu abaphekelela umakoti nakendako.

Isitjhibela bherha.

Netjhumi nesithandathu ngeembayaneni sixteen years, ngombana ababelethi babona sele akulungele bona angakakhuliswa ngokwesiko, ngombana usuke sekakhaliphe ingqondo.

Iye, kuyakghonakala ngombana umuntu nakazalwako, usuke anesiko lekhabo, alandele isikwelo. Kwenzeke bona athathwe aye kwesinye isibongo, nakafika lapho, uyokwenza amasiko wangapho. Kodwana-ke, nakungenzeka bona ekhabo bafuna abuye azokwenza okhunye, uyabuyela ekhabo, ayokwenza lokho. Ngalokho sekenze amasiko amabili.

Mumuntu onomnakwabo, umnakwabo athathe umfazi. Umfazi loyo uzokuthi nakabona udadwabo, athi mrharibo, begodu nodadwabo uzokuthi nakabona umfazi kamnakwabo, athi mrharibo.

Sitjalo esisitjalako, begodu lapho okhunye siyazimilela. Sikghona ukusikha, sisipheke, begodu sihlaza ngokombala.

Ngokuba namaqhinga, begodu nokuba nezinto ekufanele bakhulumisane nazo, bahlale phasi bahlathululelane, babone umnqopho wokobana kose babe yimbumba yinye.

Mnawa ohlanganiswe neenkobe, ziyaphekwa begodu esikhathini esinengi zidliwa lokha nabenze iminyanya wesintu.

Kulokha isokana nalifuna ukuthatha. Ngakho, ukuze liyokulobola, kufanele liye ekhabo lomntazana namkha lithumele incwadi, liyokuveza bona lifuna ukuthatha.

Sitjalo esitjalwa ngeentanga begodu lokha nawusivula ngaphakathi sisarulana. Sidliwa nanoma kukunini, begodu nawusiphekako kwesinye isikhathi, usithela iswigiri.

Indlela abantu balimbathela ngakhona, ukukhombisa ihlonipho begodu nalokha nakwenziwa iminyanya, nalokha ekadeni abantu bebalihlonipha begodu bebakwazi nokulivikela.

Amakhosi ayirarulula ngokuthi babize woke umuntu obandakanya endabeni leyo, bahlaliswe phasi. Omunye nomunye aveze umbono wakhe ngendaba leyo, begodu nangabe kukhona owone omunye, bayamhlawulisa namkha kukhona okuthize ekufanele akukhiphe. Ngalokho, kuzokwenza bona kube netjhebiswano phakathi kwabantu ababili.

Uhlanganisa isiphila esimhlophe neenhlumaya namkha iimbhontjisi, bese ubasa umlilo, uzithele ngepotweni yesintu. Uyazibilisa ama-iri amahlanu, uzifake itswayi ngombana angekhe wazipheka ngendlini.